Inthanete ke sediriswa sa konokono sa go batla tiro, mme ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa tshedimosetso di dira gore gonne thata le go tura gore batho ba ba sa berekeng ba batlisise mo di botong tsa ditiro le go dira kopo ya diphatlatiro.

Nna ke itshebisetsa Wi-Fi. Wi-Fi e ke a itse gore ke patala kgwedi le kgwedi, ke patala yona amount-o e e leng four hundred and sixteen kgwedi le kgwedi. Wi-Fi ke bona e le betere thata ka gonne e unlimited-e, ga ke kgathetse, ga ke kgatshetsege ka go reka data tsatsi le letsatsi.

Jaaka ke , ke re nna ke itshebedisetsa W-Fi. Wi-Fi ke unlimited re patala kgwedi, re patala kgwedi di ka kgwedi, yona amount e e leng four hundred and sixteen once off, ga re tlhoke go reka data beke le beke kgotsa tsatsi le letsatsi.

Ke itumelela unlimited ka gonne dilo tse ke di etsang mo inthaneteng di dintsi ele ruri, di gig di ka se nneele, ke ka moo ke reng unlimited data ke yone e ka one for go nna.

Di network-e tsa five G, di fana ka dikelo tsa phetiso ya data ka potlako ha holo ho fokotsa nako e nkang go jarolla difaelo go tse kgolo kapa go boloka data .

Ke tla mmolella gore a reke data yona e tsamaisanang le network ya ga ge. Fa a sebedisa MTN, o tshwanetse go reka voucher, data ya MTN, a re-charge-e gona mo cell phone-ung ya gage, a latelelle tsona dinomoro tseo.

Ke ka moo kereng unlimited-e ke yone tsela e nepagetseng. Ke dira dilo tse dintsi ka cell-phone ya me, ke kamoo kere ke tlhoka data e ntsi. Ke bone gore ke na le di challenge tse dintsi ka data, ke ka moo ke tsamaile, ka etsa yona Wi-Fi eo ya unlimited e ke itseng gore ke e patala once off ka kgwedi.

Gompieno na le di option tse pedi. Ga o fitlha kwa lebenkeleng, go tswa go wena gore o reka mowa kgotsa o reka data. Fa o reka moya, ga o re charge-r mo founung ya gago, o a kgona go phetola mowa to data. Fa o batla data e le yona fela, o ka e reka e le yalo ko lebenkeleng, ga go tlhokege gore o dule o ntse o reka moya o le fetoge gore e nnete data.

Ga nkitla ka kgona go mo aroganela yona ga re sa berekise network e e tshwanang. Ga ke berekisa MTN, yena a berekisa Telkom, ga go kgonagale gore o kgaogane data le ena, fela ga re berekisa network e tshwanang ke moo, mo ke tla kgonang go mo aroganyetsa yona.

Dipolaani tsa data, tsa cell phone-u, di ka nna tsa fetoga go ya go motswako wa dikgetho tse lekanyeditsweng le tse sa lekanyetswang, tse nang le dikarolo tse di kganwang ke tlhokego e e eketsehang. Bokgoni ba marangrang le dijeo tseo tsa nttlafatso ya morwalo ya motheo.

Di-phone, di dira gore bana ba nne mo kotsing ya go sotlhwa, go dirisa bana botlhaswa le go ba sotlaka ka inthanete le motswedi ya dikgang ke bothata jo bo masisi ka gonne go naya basotli phitlhelelo e e tlhamaletseng, two four seven ya bana kgakala le bagolo.

Go farologana le melemo eno, go na le dikotsi tsa AI. Tseno di akaretsa go sa nne le seabe ga batho thata, kgonagalo ya ditshwaelo tse di sa nepagalang, go tshwenyega ga sephiri sa tshedimosetso le go sa kgone go tlamela ka ditsibogo tsa maikutlo le tsa loago.